Amasiko womndeni wami uma kushone ilungu lomndeni amasiko ukuthi sihlala ematrasini, kungene abezinkonzo bazosiduduza ngosuku olwandulela umncwabo. Umufi uyafika bese uyavulwa, uyabhekwa ukuthi nguye na, bese umufi ulala endlini, bese kuthi ngomgqibelo sivuke sigeza sithathe umufi sihambe siyomufihla endaweni yakhe yokugcina. Imiculo esiyenzayo imiculo yenkonzo, imidanso nenkonzo bese kufundwa izwi, silalele izwi andukuba siye emathuneni.

Umphakathi wajabula kakhulu ngoba kubo kaNomalungelo Zulu kwakuhlatshiwe inkomo futhi omakhelwane babebiziwe bezosingatha ingane, ngakho-ke umphakathi wawujabulile kakhulu wahlangana. Wase weluleka uNomalungelo ukuthi aqhubeke njalo aziphathe kahle njengoba esengena esigabeni sokuba ngowesifazane, wahlangana kakhulu umphakathi waba yimbumba, kwazise phela ukuthi ingane ikhuliswa isigodi sonke.

Imizwa intombazane edlula kuyo ngesikhathi sokuthomba ukuthi ayijwayele lento eyenzeka kuyo, kwazise phela ukuthi ingane isuke isencane esuke isacabanga ukuthi isazoba yincane kanti isigaba sokuthi angene esifazaneni sesifikile. Umndeni kanye nomphakathi ungayiseka ngokuthi bese uyayitshela noma uyifundise ukuziphatha, uyifundise ukuthi njengoba isingene esigabeni sokuba ngowesifazane akasahambi ngendlela abehambe ngayo ngesikhathi esise yingane. Kodwa manje sekushintshile sekufanele azihloniphe, sekufanele azigcine kakhulu.

Ngingasebenzisa ukuthi izitayela zamanje zokudansa zakwaZulu ngingazenza ngingathatha umdanso, womaskandi bese ngithatha izingoma zamanje ezisetshenziswa manje. Bese ngiyakuhlanganisa konke kwenze into enhle.

Ngingaqiniseka ukuthi bonke abahlukumezekile noma abasengozini bayaluthola usizo emva kwengozi ngoba ngingenza ukuthi kube khona nama-social worker ukuze bakhulumisane nabo babahlolisise, bangene ku-therapy.

Ngicabanga ukuthi lokho kuyiciniso ukuthi ukudla kwesintu noma ukudla okulinywa ekhaya kunomsoco, noma kuncono ukudlula ukudla okuthengwa esitolo. Ngoba ukudla okuthengwa esitolo sebakufake izinto eziningi, izinongo eziningi ezinye izinongo azikho kahle emizimbeni yethu, ayiphathi kahle imizimba yethu. Kanti ukudla okulinywe ekhaya ngingasho ukuthi ukudla ngqo ngoba akuhlanganiswanga nalutho.

Ukubaluleka bobulili kubaluleke kakhulu ngoba ubulili buhlukile noma ngabe izikhathi zona nazo zihlukile kodwa nobulili kuhluke kakhulu, kuba kuhle ukuthi umuntu ongumfana afundiswe izinto zobufana ukuze akhule abe yindoda. Kanti ingane yentombazana nayo ifundiswe nokuziphatha, ifundiswe nokuthi umsebenzi wamantombazane ingabe kuyini, ukuze kusasa bazoba abomama abaqotho noma amakhosikazi aqotho, nabafana babe abayeni abaqotho.

Ngicabanga ukuthi kuzomele ngiziphathe manje ngokwahlukile kanti ngesikhathi ngiseyingane ngangiziphatha ngendlela engangiziphatha ngayo yobungane. Kodwa manje sekufanele ngibheke nokuthi ngihamba kanjani, ngihamba nabobani, abafana ngidlala nabo kanjani ngoba uma kungenzeka ngidlale ngokungafanele ngingagcina sengiba nengane ngaphambi kwesikhathi. Imizwa yami ngethukile kakhulu ngoba angazi ngilindeleni uma sengingena ebuntombini.